Hhayi yabona masikhuluma ngendabuko yethu, nokuzazi nje ukuzazi nje kwakho nje kumele nje uzigqashe uzigqashe ngokuthi wena ubani uphumaphi, yo akumnandi ukuyigqasha ngokuthi uphumaphi ukuba umZulu like, uyabona? Pheqelezi nje ngiyayigqasha ngokuba umZulu wami nanoma ngigcokile nje uyabona ukuthi ya intombi yomZulu le.

Ave ingijabulisa le ukuthi umntana ethiwe ngegama lami ave iyongijabulisa ingenza ngibaluleke, ingenza ngibonakale ukuthi hhayi bo abantu bayangi-recogniser bayabona ukuthi, yeyi. Nayi intombi intombi nayi iy'ntombi kaSithole, hhawu hhayi ake simbize kuthiwe ngayo ingane ingane entsha hawu ngajabula hawu ngajabula, ngingajabula ngize ngigiye.

Yebo, uma ngenza umsebenzi owengane umsebenzi we-birthday yokuqala ilapho esesipheka khona imiqombothi, esipheka ukudla kwesiko ukuthi kubonakale ukuthi yebo siyayibika ingane le eseyintsha emhlabeni.

Obulapho kungaphekwa, kuhlanganiswe kuphekwe ukudla kwesintu kudliwe, hhawu. Umnandi uyabonake lapho kungaba ungazi ubumnandi.

Ukulandela amasiko, amasiko ayasinceda ukuthi sibheke konke ekumele sikwenze, ukulandela amasiko into enhle nokuthi nanoma kushoniwe noma kunjani uma ulandela amasiko ubheke into kuhle, kuhle kakhulu.

Ngamtshela ngokuy'phatha ukuthi uziphatha kanjani, nokuy'gcina uyintombi, nokuthi futhi uyigcina uyintombi nto, uyabona? Ukuyiphatha nje yazi , uma uyintombazane uyibambe uyibambe ungajaheli nje ukuheheka nje.

Kungani ngenjalo? Ngoba cha ukudla kuyadura nokulima nako kuye kunokubiza esikhathini samanje, manje thina singabantu kumele ukuthi sikwazi ukuthi sibeke imali nokuthi sithenge izinto zokuthi sitshale sikwazi ukuthi sithole ukudla.

Kubalulekile ukuthi umakoti wesintu agcoke uma eshada agqoke izimpahla zesintu ngoba kubonisa izimpawu zokuthi uyayihlonipha isintu, nokuthi uyahlonipha ukuba umakoti.

Emanzini ukuthi ngibone ukuthi iphumelele, ngibone ukuthi abantu abayiphethe le phrojekthi ukuthi izangani, abantu abadala nabantu abasengenabazali bangathola ini so, and kumele ukuthi vele kube nempumelelo emphakathini wethu.

Nokuthi ngashintsha uma ungashintsha ezinye izinto zingasilimaza ziphinde zilimaze iy'ngane zethu ngoba sibhilivela kuzo vele ukuthi sikholelwa kuzovela izinto zakudala ziyasisiza ngendabuko zethu, nangamasiko ethu. So, kubalulekile ukuthi umuntu nomuntu alazi isiko lakhe nokuthi udabuka kuphi nokuthi kwenzakalani ngempilo yakhe.

Ukudla okusheshayo okwase ntshonalanga yilokuthi ukudla loko ovele uma ukuthenga ovele okufake ko-micro oven eseku-ready ukuthi ukudle, ukudla ongekho kahle futhi empilweni yomuntu, ngithanda mina ukudla nje okuphekiwe.

Ukuthomba ave kubalulekile kubalulekile ukuthi uyigqaje uyintombazane usaseyitshitshi, ukuyiphatha nje kwentombazane eseyitshitshi kuhle and kukuhlonipha nje usiko ukuthi uyiphathe uma uyintombazane. Ave ngiyithanda nje intombazane egqaja ngobuyena .

Eyenza ukuthi abantu bafake iy'mpahla zendabuko yabo ukuthi sikwazi sibonane ukuthi lo umZulu, lo umSotho, lo umShona kuthi nje sikwazi nje ukugcoka nje iy'mpahla zesintu kuhle kuhle, kuhle kuhle kakhulu.

Kumnandi ukuthi intombazane ibungaze ngokuy'phatha kwayo ngokugcina ubutshitshi bayo, umndeni wakwaMbonwa ayi cha angivumelani nawo ukuthi bangajabulisi indodakazi yabo.

Kubalulekile kakhulu ngoba kumele kubonakale ukuthi vele intombi lena isingena esigameni esiphezulu so, kwamele vele ukuthi atshengisa ukuthi uyitshitshi wenza umemulo futhi kubonakale nje njengentombi.

Esingayifundisa, singafundisa amasiko afanayo koda angithi imiphakathi ayifani koda singabafundisa ngokuy'phatha, ngokuy'phatha kwabantu umuntu ukuthi kumele futhi ay'phathe kanjani noma intombi esakhula iphatha kanjani noma insizwa esakhula iphatha kanjani. Lapho singakwazi ukuthi sinqobe ukufundisa umphakathi ohlukane namasiko lapho kufana nokuthi sibafundisa into eyodwa.